Amanani aphezulu ezimoto zakwa-Uber no-Bolt, mina ngombono wami ngibona ukuthi ayawaxoshwa amakhasimende. Lokhu kubangelwa ukuthi amakhasimende awakwazi ukukhokha le mali ukugibela lezi moto, lokho kubangela ukuthi ikhasimende ligibele lezi moto uma liphoqwa isimo sangempela. Uma isikhathi sesiphelile noma izimoto lezi izithuthi lezi ezijwayelekile seziphelelwe isikhathi, ilapho-ke-ke umuntu asuke esephoqwa isimo ukuthi akhiphe le mali agibele izithuthi zakwa-Uber noma u-Bolt, kodwa khona osukwini nje olujwayelekile, abaningi bayazibalekela ngoba amanani aphezulu.

Yebo, ngake ngambona usomatekisi exabana nomunye umshayeli emgwaqeni. Into eyabangela lokhu ukungqubuzana kwaba uye usomatekisi, owashayela itekisi lakhe, walifaka ngekhala phambi kwalona omunye umshayeli. Ngakho-ke kwase kuba khona-ke ukungqubuzana, ngoba lo mshayeli lona omunye wabe esethukuthela kakhulu. Babe-ke sebeyaqala beshintshisana ngamagama, okwalandela ekutheni-ke bagcine sekukhona ukuthinta-thintana. Kodwa-ke into yabo yashesha yalamuleka.

Uma ngingahlangana nomshayeli wesitimela, izingqinamba ababhekana nazo emsebenzini engingambuza ngazo, ilezi ezike zishiwo zokuthi, isitimela sabo asikwazi ukubhreka, sime maduze, kodwa uma sibhreka sima kude. Engabhreka la esibheka khona, kodwa siyoze sime le kude. Ngakho-ke, abanye baye bahlangabezane ney'ngqinamba zokuthi banokubona abantu bezothatha iy'mpilo zabo, bezoy'bulala kojantshi bey'timela. Ngakho-ke ngingambuza ukuthi kukhona yini ukusizakala uma bedlule ey'mweni ey'njalo inkampani iyabanikeza yini ululeko lwezengqondo, ukuze badlule kuleso isibhicongo abasuke bey'bonile, abantu bezolala kujantshi bethatha iy'mpilo zabo.

Cha bo, angikaze ngiye kwelinye izwe ngebhasi. Kodwa umuzwa wami ngokuwela umngcele ngebhasi ngibona ngathi kuyinto ethanda ukuthi ikhathaze, kuyinto ethanda ukuthi nje ngoba nasebhasini akulaleki nakahle. Ungafika lapho emngceleni usukhathele. Into futhi ewumsebenzi ngempela usazohlala kulindwe kwi-boarder, ngoba wonke umuntu uma kufikwa emngceleni kumele ahlolwe kumele aveze iy'ncwadi. Ngiyacabanga ukuthi kulindwa isikhathi eside ngempela ngoba abantu ebhasini, ibhasi limumathe umthamo wabantu abaningi. Ngakho-ke ukuze bahlolwe bonke, iy'ncwadi zabo zokuwela umngcele, ngiyacabanga ukuthi kuthathe isikhathi .

Umbono wami uthi abashayeli bama-Uber noma bama-Bolt kumele bazame ukugwema ukuya emalokishini ngey'khathi zase ebusuku noma bazikalele isikhathi ukuthi isiphi isikhathi abazogcina ngaso ukungena emalokishini, futhi bawazi amalokishi, okuyiwona ayingozi nama lokishi abangakwazi ukungena kuwo, futhi bahlolisise. Uma bethatha ikhasimende ngey'khathi zase ebusuku eliselokishini, babheke ukuthi ikhasimende elikhokha ngekhadi noma ikhasimende elikhokha u-cash ngoba elikhokha ngekhadi kuba ngconywana, ngoba imininingwane yalo isuke ikhona ekhadini, isuke ikwazi ukuthi izothola ukugcineka ithole futhi ukulandeleleka.

Yebo, amanani aphezulu komshwalense angaba nomthelela, kwisinqumo sami sokuthenga imoto. Ngoba okokuqala umshwalense ubalulekile uma uzothenga imoto, ulusizo. Ngakho-ke amanani aphezulu kumele uwacubungule ngoba uma uzoba nemoto ungenawo umshwalense usuke ngempela ungenzi ngendlela ngoba uma imoto ilimala akukho ukuthola ukusizakala. Ngakho-ke amanani aphezulu akwenza ukuthi ubuye uthi ukuzibamba, uthi ukucabangisisa kahle, uthi ukuzama ukuhlela ukuthi ikuphi la ongathola khona aphansi. Ngoba nemoto nayo imali yokukhokhela imoto inyanga nenyanga, iyabiza. Ngakho-ke, uma sekuhlangene nomshwalense, kungakushiya ungenamali ephaketheni.

i-MyCiti Bus, iyibhasi elitholakala eKapa elenza kube lula ukuthi uma uvakashile ukwazi ukuhamba eKapa, ubone iKapa ukuthi linjani uhambe uzula-zula, ngoba line mgwaqo yalo elihamba ngayo. Liney'ndawo zalo lapho elilindwa khona. i-MyCiti Bus ayisebenzisi mali isebenza ngekhadi. Uyahamba, uye endaweni lapho etholakala khona ikhadi esiteshini sakhona. Uthole ikhadi ukwazi ukuthi ufake imali kulelo khadi ukwazi-ke ukuthi usebenzise i-MyCiti Bus. Futhi ibhasi elihle kakhulu elintofozelayo, elikwazi ukumukela ngisho abantu abakubazekile, elikwazi futhi ukuthi lihambe nawe ngendlela enokuphepha.